U thusedza uri hu si vhe na ṱhahelelo ya mabisi, ndi vhona unga muvhuso u nga ri ṋea mabisi o vhalaho. Mabisi ane a nga ḓo tshimbila matsheloni, masiari, na madekwana. I zwi ndi khou zwi amba nga uri vhuponi ha hashu, bisi ndi ḽithihi, ndi mavhili mabisi ane a tshimbila. Ende fhedzi a tshimbila nga matsheloni fhedzi, a huna bisi ḽine ḽa wanga ḽi wana masiari kana madekwana. Hezwi zwi ita uri vhane vha vha na mishumo ine ya vha ṱoḓa ya uri vha dzhene nga madekwana, vha kundelwe uya kana vha kunde vha vha ḓi wane vha tshi khou to u tshimbila tshikhala tshilapfu. Uri vha kone u yo wana dzi thekhisi, kha na mabisi, kule na hune vha vha hone.

U gonyiswa ha mbadelo dza bisi zwo kwama mushumo ha ḓuvha liṅwe na liṅwe, kana mugagamagwama wanga nga uri ndo ḓo tea u badela bisi lwa vhege. Fhedzi hu na maḓuvha ane nda vha ndi sa khou ya kha heyo vhege, zwine zwa ita uri mabisi maḓuvha e nda ma badela a khou fhelela muyani. Zwa dovha zwa ita uri masheleni anga, a ṱavhanye u fhela. Ndo ḓi wana ndi tshi khou tou tshimbila nga milenzhe uri ndi ye ndi wane dzi hike badani. Ndi humbele dzi ḽifithi kha vhathu vho no khou yela thungo dza mushumo wanga lwa vhege. U itela u swikela ndi tshi hola, ndi kono u wana mabisi ane a vha affordable.

U tshimbila ha mabisi u zwi wana kha bus stop iṅwe na iṅwe i ne ya vha hone kha vhupo hashu. I zwi noni zwi, zwifhinga i zwo zwi sumbedza uri bisi i takuwa nga tshifhinga ḓe kha vhupo vhufhio, hone wa swika nga tshifhinga ḓe kha kusi kufhio. I zwi zwi thusa uri ni sa lenge u ya mushumoni na u vhuya mushumoni, nga uri ni vha ni khou ḓivha tshifhinga tshine na vha ni khou tea u takuwa nga tsho.

Ndi vhona unga arali nda nga ḓi wana kha, ndi kha iyo nyimelo. Ndi nga ṱoḓa thuso kha vhathu vha re tsini na nṋe, nda lingedza u ṱalutshedza muḓiraiva uri, ndo fara yo linganelaho phuraisi dza kale. Fhedziha arali mu ḓiraiva a sa khou pfesesa kha heyi nyimele, ndi nga ita nga nḓila dzoṱhe uri ndi wane thuso. Kha vhathu vha re nga ngomu mabasini kana vhaṅwe na vhaṅwe vhane vha nga kona u hadzima tshelede ine ya ḓo kona u ḓadzisa.

Zwi mbaisa na u vhahuvhadza thikhithi ine nda vha ndo i badela. Arali ndo badela thikhithi lwa vhege ha vha na tshiṱereke, zwi ita uri ndi si kone uya mishumoni. Zwi ita uri ndi kone u shumisa dzi thekhisi. Fhedzi arali bada yo valiwa a huna zwine nda nga ita, ndi tshi sedza mitengo, zwi ita uri mitengo ya u ṋamela i gonye iye nṱha. I zwi zwi vha zwi khou ita uri vhathu vha fhedzisele vha sina mi masheleni. A u badela kana u ṋamela mabisi nga nṱhani ha u gonya ha mitengo.

Ndi vhona unga mabisi a tea u vha na luhafhelo musi zwi tshi ḓa kha vhaaluwa na vhaswa, na vhana. A vha tei u badela masheleni a u fana. Vhaaluwa ndi vhathu vhahulwane vhane, zwi a vha konḓela nga maanḓa uri vha wane masheleni. Fhedziha, ndi vhona unga arali vha tshi khoy fhiwa luafhelo, zwi ita uri vhunzhi havho vha ḓi wane vha tshi khou shumisa mabisi ee. Zwa dovha zwa ita uri mabisi a ḓi wane a na tshumelo.

Nda ḓi mureili a nda ḓi wana a sa khou mpfara zwavhuḓi, edzi zwo ḓo itiwa nga uri ndo vha ndi na mihwalo yo vhalaho. Mureili o ḓo ita uri ndi wale mihwalo yanga, ndi dzule nayo kha sithi nga uri ndi ḓo badela mitengo munzhi. Arali ndi tshi khou i vhea, hune vhaṅwe vho vheya hone. O ita no ḓivhadza uri vhoṱhe vhathu vha re na mihwalo afho, mihwalo yavho ndi miṱuku. Sa vhunga mihwalo yanga yo vha i minzhi nṋe ndi kho tea u badela phuraisi i sa fani na vhaṅwe. I zwi ndo wana zwi sa khou mpfara zwavhuḓi, zwo ngitaho uri ndi wane ndi khou ita ṱhoḓuluso yo yaho nga u fana, yo yo linganelaho. Nda dovha nda ita ṱhoḓuluso na kha vhaṋe vha mabisi, nda vhudzisa uri naa hezwo tendelana naa? i zwo zwi ḓo fhedzisela zwi khou ita uri muhali mureili uyo o vha a khou ḓi itela u wana tshelede yo tshikwamani. Zwa ita uri a fhelelwe nga mushumo, zwone a zwi ngo ntakadza uri o fhelelwa nga mushumo. Fhedziha zwe a vha a khou ita, zwa zwi songo fanela.

Tsho thoma ndi nga toya khavho, tsini navho nda vha vhudzisa uri naa iyi bisi i khou ya gai naa. Arali i sa khou ya vhuponi ha hashu, ndi ḓo kona u vha ḓivhadza uri ndo ṋamela i si yone. Hone vha nga kona u khumisela murahu naa, kha uri vha do tsumbedza ire yone. Arali nda vhona zwi khou konda uri vha khumisele murahu. Ndi nga humbela uri vha mphe masheleni anga. Ndi tse hanefho hune nda khou tsa hone, vha tsumbedze dzi thekhisi dzine nda nga dzi ṋamela, uri ndi humele hune havha na mabisi anga. I zwi ndi ḓo zwi amba nga muya wo fholaho. Ndi sa khou lwa, ndi sa khou sumbedza na nyofho.

Ndi tshi shumisa bisi u ya mushumoni, ndo vha na tshenzhemo ya vhuḓi. Ndo wana uri mabisini vhunzhi ha vhathu, huna fhethu hune ha swiki, ra mabisini hu vha hu khou imbiwa nyimbo dza kereke. Havha na fhethu hune ha swika bisi ḽa ima hone, ha rabeliwa. Ra kona u isa phanḓa na lwendo lwashu, i zwi ndo pfa zwi tshi ntakadza mbiluni sa muthu a funaho gereke.

Nga ya bus stop kana hune ha rengisiwa hone thikhithi. Kha ḽa Venḓa u nga ya fhethu hune ha vhidziwa upfi Tshisaulu, afho ndi hune vha ḓo thusa nga u renga khadi yone yone. Ine wa tea u shumisa, yo nwalwaho madzina a u nga vhuḓalo, yo ṅwaliwaho uri i ḓo fhelelwa nga tshifhinga lini, na uri u khou tea u i shumisa lini, na uri iwe u badela vhugai. Ndi vhona ungari vhathu vhanzhi vha tea u wana khadi ya u ṋamela mabisi, nga uri arali vha sinayo, a huna hune vha ḓo kona u ya hone nga bisi.

Ndi u swikelela tshumelo dza vhaṋameli.

Ndi vhona u nga nahone zwi zwi zwi kwama vhaṋameli vhanzhi vha ḓuvha na ḓuvha nga maanḓa mahayani kana na dzi ḓoroboni nga uri migwalabo i ita uri hu vhe na traffic kana hu si nḓila dzi valiwe vhathu vha si kone u ya.

Ee, ndo no kwamea ngayo, izwi zwo ḓo ita uri ndi si tsha kona u ya tshikoloni nga ndavha ya uri bada dzo vha dzo valiwa.

Tshenzhemo i ne ya ḓoweleaho kha vhupo hashu ha thekhisi nga awara dza mushumo, ndi uri thekhisi i dzi dzi shume nga shu nga u ongolowa.

Izwi zwi ita uri system ya basi ṱhukhu, ya bisi ṱhukhu dzi shume nga vhuḓalo arali thekhisi dzi tshi kho u shuma nga u ṱavhanya kana nga u lenga, dzi bisi ṱhukhu dzi a ṱavhanya u ḓala dza kona u ṱuwisa vhathu.

Khaedu ye nda ṱangana nayo yo vha ya uri musi ndo yo namela thekhisi i lenga u ḓala. Ahuna zwe nda ita u kunda ha ipfi thaidzo, ndo to u lindela thekhisi i tshi ḓala naho yo vha yo dzhia tshifhinga tshilapfu.

U ḓo wana vhathu vhavhili vha vhafumakadzi vhe vhaaluwa vha tshi kho u lwela mapuḽasitiki nga uri muṅwe a dzhia puḽasitiki ḽa muṅwe a tshi kho u zwi vhona uri a si ḽawe. Ezwi zwa ḓo ita uri a dzhiiwe sa tswotswi, a fu .

Ndi vhona u nga dzithekhisi dzi nga shuma tshifhinga tshoṱhe, dzi nga shuma tshifhinga tshilapfu, dzi nga takuwa na musi dzi so ngo ḓala dza to u takuwa dza ṱuwa badani.

Vhuponi ha ḓoroboni thekhisi dzi vha dzi kho u tsa dzi tshi gonya, dzi vha dzi nga vhuḓalo ngeno vhu ha mahayani thekhisi dzi tshi konḓa u wanala.

Mushumo u ne wa itiwa nga nga vhuima ha dzithekhisi kha ikonomi ya bufho ha tshitshavha, zwi ita uri mitengo ya thekhisi i gonye nga u ṱavhanya.

Ee, ndo no vhuya nda kwamea, honeha ho vha hu sina zwine nda nga ita nga nnḓa ha uri ro ḓo humbela dzi lift ri tshi humela mahayani .

Zwo ḓoweleaho ndi zwa uri musi hu na mugwalabo wa thekhisi dza bisi ṱhukhu, mugwalabo uyu u ḓo fhedza ḓuvha lithihi, nga ḓuvha ḽi tevhelaho vhathu vha ḓovha vho no hangwa ngaḽo, na uri vho vha vha kho u gwalabela mini zwi vha zwi si tsha dzhieliwa nṱha.

I vhaisa vhathu vha mabindu na vhane vha kho u ya mishumoni nga uri tshiṅwe tshifhinga vha balelwa u ya mishumoni. Hone izwi zwa mabindu, zwi vha zwi si na vhathu vhane vha nga renga.

Vho ramilayo vha vho rumela mapholisa uri vha ḓe vha dzhie ndanga, fhedziha a huna tshanduko nnzhi dzine nda nga ri vha ya dzi vha shumana nadzo nga musi hu na migwalabo, nga nnḓa ha u engedzwa ha mitengo ya ya ya thekhisi ya u ṋamela thekhisi.

Ndi vhona u nga maga a ne a nga tea u dzhiiwa ndi a uri u thivhela u thithisea ha thekhisi ndi u ṱhogomela vhareili vha thekhisi, ndi u ṱhogomela vhareili vhaṋameli, u sa gonyise dzi price tshifhinga tshoṱhe dza u namela.

Izwi zwi ita uri tshitshavha tshi vhe na mbilaelo nga nḓowetshumo iyo, ya sa dzhii zwi dzule nṱha.

Nga tshifhinga tsha migwalabo, vhudavhidzani vhukati ha madzangano a dzithekhisi na muvhuso zwia ḓala, vha thekhisi vha vha kho u davhidzana nga vhuḓalo, vha kho u kuvhanganyana uri vha lwe na muvhuso.

Nṋe ndi vhona u nga mbadelo dza thekhisi dza zwino vhuponi hashu dzo no gonyesa u fhirisa u fhira kale, dzo no vha nṱha nga maanḓa. Mbadelo i ne wa nga i badela u nga renga loaf mbili dza .

Ee, u ha mbadelo miṅwedzi mivhili i kho u tevhekana, ezwi zwo ḓo mbaisesa nga uri ndo vha ndo to u fara tshelede yo linganelaho mutengo wa kale, hu si ni mutengo wa zwino.

Ndi vhona zwithu zwine zwa nṱuṱuwedza zwi tshi ṱuṱuwedza u gonya ha mitengo ya thekhisi ndi u gonya ha peṱirolo.

U ha zwi zwa thekhisi kha nḓowetshumo ya thekhisi na bisi ṱhukhu, zwi ita uri vhanameli vha dzithekhisi na mabisi ṱhukhu vha thembe izwo zwinameli.

Mbadelo dza thekhisi dzi vhambedzwa kha uri muthu a vha na mihwalo mingafhanani, na uri hu ne a kho u ya hone hu na distance nngafhani u fhirisa dzinwe dzi dzi nḓila dza .

Zwine nda si zwi takalele nga maanḓa musi musi ndi tshi, musi ndi tshi ndo ṋamela ṱireini ndi vhona u nga ri ndi uri i ya ḓala lwa mupimo.

Ndi vhona u nga i dzhia tshifhinga tshilapfhu sa vhunga hu train khulwane, hu train khulwane vhukuma nahone hu zwi tshi dzhia tshifhinga tshilapf u ngori ndi fhethu hu hulwane.

Vha nga ita zwine zwa vhidziwa u pfhi time table ine ya ḓo vha thusa uri vha kone u ḓivha uri vha tshimbilisa hani.

Hu nga vha na muthu ane a tsheka uri hu na vhathu vhangana, ha vha na nambara yo vheiwaho ya yo fanelaho uri yo linganelaho uri vhathu vha vhe vhangana musi vha kha train.

Izwi ndi vhona u nga ri a zwi a shuma u vha na thikhithi ngauri zwi ita uri zwi kwama lwendo lwashu ngauri arali musi hu na muthu ane a vha a si na thikhithi iyo u fhedzisela a tshi vho ita khakhathi kana hu tshi vha na khakhathi afho nga ngomu hezwi zwa ita uri train dzi ḽi nga imiswa kana lwendo lu vhe lu lapfhusa.

Zwo leluwa nga maanḓa u shumisa e-hailing kha vhupo vha ha hashu.

Mitengo ya e-hailing yo fhambana nga na ya dzi thekhisi ngauri afhanoni vha ni kalela mitengo u ya nga kha distance ine na khou ya khayo, ende ha dovha havha na dzi discount nnzhi nga ngomu kha dzi applications edzinoni.

Ndi vhona u nga zwi zwa ndeme nga maanḓa ngauri u itela muṅwe muthu a kone u ḓivha hune na khou ya hone, a kone u vhona uri no swika zwavhuḓi na ngauri hu na vhuvemu vhunzhi ho no khou itea.

Vhathu vha dzi thekhisi vhane vha lwedzana na vhathu vha dzi Bolt ndi pfha ndi sa vha takaleli, ndi pfha ndi sa vha pfhesesi ngauri vhathu vha dzi Bolt na dzi Uber navho vha vha vha khou ṱoḓa u u ita tshelede u fana navho henevho vha dzi thekhisi.

Vha shumisa GPS uri vha kone u vhea muthu hanefho hune a khou ya hone kokotolo.

Arali nda ḓiwana ndi khou shumisa Bolt kana Uber ndi takalela mureili ane a ḓo amba na nṋe u swikela ndi tshi swika hune nda khou ya hone kana ra ḓo vha na na na na u ambedzana vhukati kana a ra amba nga zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa kho itea, tenda ra vha ri khou amba u sumbedza uri u muthu kana nahone a thi ngo tea u vha na nyofho.

Ndi founela muthu wa Uber uyo nda mu humbela uri a tshi ḓise tshone murahu a nḓisele tshone nda mu badela.

Ha, i ndi vhona zwi songo tou fanela uri mureili a tambe muzika mukene arali hu na muzika une a khou ṱoḓa u pfha a nga u tamba fhedziha arali nṋe hu na muzika une nda khou takalela u pfha wone ndi nga mu humbela u tamba uyo muzika.

Nṋe u tou amba ngoho ndi pfha ndi sa vha pfhesesi nga uri ndi ngani vha thekhisi vha tshi ḓo lwa na vha Bolt ngauri vha Bolt kana vha Uber navho vha vha vho khou lingedza u ḓiitela matshilo avho vha vha vha khou ḓi lingedza u vhea zwiḽiwa ṱafulani navho u fana navho sa vha thekhisi, zwino ndi vhona u nga ri zwi vha zwi sa pfhesesei, zwi vha zwi si zwi si zwavhuḓi na luthihi.

Ndi vhona u nga u gonya ngauri dzi wikende ndi hune vha shumisa ngaho, ndi hune vhunzhi ha vhathu vha vha vha khou bva vha tshi ya gai na gai u ṅwa mahalwa kana vha tshi ya gai na gai u pembela zwine vha khou pembelela.

Ndi pfha vha vhathu vha tshi mpha ṱhuṱhuwedzo izwi zwi vha zwi khou tou sumbedza uri Bolt na Uber a zwi khethekana vhathu a zwi khethekanyi vha vhafumakadzi na vhanna.

Ngauri vhunzhi ha vhathu vha fhedzisela vha khou sia mapuḽasitiki a zwezwo zwiḽiwa hanefho fhasi.

Hai, ndi vhona zwi songo fanela ngauri ṱhirafiki i re badani i vha i songo itiswa nga nṋe, i vha i songo khosiwa nga nṋe muṋameli.

Ndi nga mu eletshedza uri u tea u zwi ḓivha uri Shein i dzhiya ten to fourteen days uri zwiambaro izwo zwi swike u ḓo tea u badela tax, tax u tea u badela na na na na na diḽivare fee zwine zwa nga ḓo mu khosiṱa nga maanḓa u fhirisa na musi o ya vhengeleni, ndi vhona u nga ri hu nga vha khwine kharali a nga order hu tshe na ṅwedzi uri minyanya u swike.